Xa ndifuna iteksi eya edolophini indlela yokuyikhomba kukuba ndikhombe apho kule ndawo ndiya kuyo. Iza kundibona ke ngoku kuba xa ndikhombe ekunune, ithetha ukuba ndibheka eGreenacres, xa ndikhombe ekhohlo, ithetha ukuba ndibheka edolophini. Ndiyikhomba kanjalo ke iteksi ukuba indibone ukuba ndiya kweliphi icala.

Kubaluleke kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo ngoba kaloku xa ingalibambanga ixesha efika ngalo, loo nto leyo ithetha ukuba thina basebenzi abayisebenzisayo sakufika ngexesha elingekho rayithi emisebenzini yethu or. Loo nto leyo ithetha ukuba sakufika emveni kwexesha ebekufanele singena ngalo emisebenzini.

Into ethi qatha kum engqondweni ukuba ingaba sisithuthi esinjani uloliwe othutha imithwalo emikhulu. Ingaba sisithuthi esincinci? Ingaba sisithuthi esomelele kakhulu esikwaziyo ukuhamba umgama omde na?

Kubaluleke kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo ngoba kaloku xa ingalibambi ixesha efika ngalo, loo nto leyo ingachaphazela wena mntu ukhwela ibhasi ukuba ungafiki kwangethuba apho ubhalele khona.

Injongo yee-toll gate kukuba ikhusele abantu baloo ndawo ikuyo ngoba kaloku xa kukho abantu abaye bandwendwele loo ndawo inee-toll gate, baye basetshwe ke ngoku bajongwe ukuba abanazikhali abaziphetheyo na, akukho nto zinawukufika zimoshe apho loo ndawo bayindwendweleyo na.

Ukuba bendikule meko ndingaziva ndidandathekile ngoba kaloku loo nto leyo ingabangela ukuba ndingakwazi ukuyokufika emsebenzini ngaloo mini leyo. Okanye kungafuneke ngoku ndizame amatiletile okuba ndifumane esinye isithuthi esiza kundithatha siyondibeka emsebenzini wam kwangexesha.

Abaphangeli abakhwela iitekisi xa besiya emisebenzini bachaphazeleka kakhulu kuqhankqalazo lwabantu abaqhuba iitekisi ngoba kaloku abazokuba nazinto khwela xa besiya emisebenzini yabo. Loo nto leyo ke ibanyanzele ukuba bafuneke bazame esinye isithuthi sokubathutha ukuya emisebenzini yabo.

Ewe, ndicinga ukuba eli ingalicebo elihle ukuba izithuthuthu zibe nendlela yazo eMzantsi Afrika ngoba kaloku izithuthuthu xa zihamba neemoto ezindleleni, loo nto leyo idala ukuba kubekho iingozi ezinintsi ezidalekayo phakathi kwezithuthuthu neemoto.

Inokwenzeka kubakhweli. kwimiphumo yokuba bangafiki ngexesha apho babhalele khona, ngoba kaloku kukho amagingxgingxi kwinqwelomoya.

Into endinokuyenza njengepolisa lendlela kukuba ndijonge zonke iimoto ezihamba endleleni ukuba ziimoto ezivumelekileyo ukuba zihambe endleleni, yonke into yazo ukuba ihamba ngendlela. Kanti ke ndijonge ukuba nabaqhubi bazo ngabaqhubi abangekho sezimpembelelweni zotywala.

Ndiye ndivuye kakhulu xana ndibona amabala avulekileyo, ndibone imithi, ndibone ingca eluhlaza. Ndingumntu oyithandayo indalo, ndingumntu oyithandayo inkcubeko, ndingumntu, ndibukele amandla kaBawo okuba uBawo wadala yonke le into. Wadala thina, wadala izilwanyana, wadala nasendle. Ndiye ndichulumance kakhulu ndivuye, ndimane ndibuza imibuzo ibe kwindawo endiqala ukuya kuyo, ndiye ndifune ukwazi.

Ndingaye ndifune uqonda kwisikhululo senqwelomoya, kwabancedisi abaphangela phaya, ukuba ingakhona indlela ukuba bandibuyisele imali yam, nokuba ligcuntswana, ndingasose ndingafumani niks, ndingazuzi niks. Kwenzele ndikwazi ubuyela ekhaya, ndikhangele esinye isithuthi esinondenza ndiyofikelela apho bendifuneka khona. Ngoba, hayi noko, iiyure elizishumi elinesixhenxe, lide elo thuba kakhulu.

Banobubele kakhulu oonoteksi kule ndawo ndihlala kuyo ngoba ke abahlali bayakwazi ukuba bathethe nonoteksi umhlali xa ekhwela engenamali epheleleyo. Axelele unoteksi ukuba ndinemali engaka, ndiza kushota ngemali engaka, amkhwelise unoteksi.

Bayachaphazeleka abakhweli bebhasi xana kunyuka amaxabiso ebhasi ngoba banyuka, amaxabiso mhlawumbi phakathi enyangeni bengekarholi. Kwaye enye into esifuneka siyiqwalasele kukuba amaxabiso ebhasi xana enyuka, imirholo yethu yona ihlala ihleli. Uthi wakujonga wakucwangcisa ukuba uya wena ungazuzi koko kuphangela ngoba uphangelela imali yokukhwela ibhasi uyofikelela emsebenzini, leyo into iyasichaphazela kakhulu. Bekungaske ingathathelwa ingqalelo, ijongwe ijongisiswe, icikozwe ngoba iyingxaki.

Ndicela uthetha nomntu ophetheyo. Molo mnumzana, ndiyathemba uyaphila. Kwenzeke impazamo, ndiye ndakhangela ibhasi onlayini kwi-website yenu, ndafaka imali yam, ndafowuna ukuqinisekisa, kodwa ke kukho impazamo eyenzekileyo igama lam lafakwa phantsi kwabantu abaya eThekwini. Mna ndiya eKapa apho ndiya khona, bendicela isisombululo kule mpazamo yenzekileyo. Kodwa ke ndifuna ukuqonda ukuba aninokwazi uske nindibuyisele imali yam ndiske ndiphinde ndiyifake kwenzele ibhasi eya eKapa ingandishiyi.